Angiboni ukuthi inkampani yami iyathinteka kakhulu ngoba labo esisuke singabathuthela basuke beyikhokhile yonke imali ngezimfanelo zayo ukuze kuthuthuke impahla yabo ngendlela ephephile futhi ezoshesha.

Ama-shuttle ayasiza kakhulu kubantu abadala ngoba abanye bathatha isikhathi eside ukuba bafike ezindaweni lapha abaya khona. Okungenzeka ukuthi umuntu omdala uye emholweni noma uye emtholampilo. Kanti uma ezophuma ngesikhathi esithize ama-shuttle azokwazi ukuthi emthathe emfikise ngesikhathi esikahle kuleyo ndawo aya kuyona. Yingakho ngithi abaluleke kakhulu emphakathini kubantu abadala.

Usuku olujwayelekile esingathatha ngalo uhambo kungaba usuku lwephasika lapho khona siyibandla siyokhonza sonke namanye amabandla. Futhi singahamba ngebhasi noma ngetekisi, sihambe kahle, siphephe.

Ukuba umgibeli akwazi ukuba ashintshe indlela yokuba uthanda ukuhlala ngezinqa noma elale ngendlela ethize ngoba kuyenzeka ukuthi kunomgibela okade ehamba ngenye indiza usezogibela futhi enye indiza, so kunesikhathi eside ehamba esemoyeni egibela indiza. Okungenzeka ukuthi usekhathele akusahlaleki usedinga ukuthi alale, ilokho engingakwenza.

Ukuba wazi ukuthi mhla uma usalinde ibhasi kungenzeka lingingafiki. Amabhasi anezinkinga zokuthi avele afe emgwaqeni. Kunganqeni futhi uma usugibela ibhasi life endleleni okuzogcina kukwenze ufike ngesikhathi okungesona lapho oya khona noma sekungakhona-ke ukufa uma uligibelile lihambe kancane ugcine ushawe isikhathi.

Uloliwe iyona ndlela elula yokuthi kuphatheke impahla eningi futhi ezokwazi ukuthi isheshe ngale ndlela kaloliwe. Baphatha impahla eningi futhi isheshe kanti ezinye izindlela zizophatha imali into encane zibe zibangisana nezinye izinto ey'hambayo kwimigwaqo yazo, njengezimoto.

Ukuthi abantu abadala kumele kube nesiqiniseko sokuthi baphatheke kahle kuleyo nkonzo yesonto, futhi bafika ngesikhathi lapho abaya khona kuleyo nhlobo yokuthutha ebahambisayo ngoba ibona bantu abadala futhi abadinga usizo olusheshayo oluphuthumayo kulesi khathi samanje.

Ukuba amabhasi ayakwazi ukuthi asize umphakathi ngokuthi uwayise emadolobheni amakhulu ngemali ephansi, akufani nama amatekisi. Kanti futhi amabhasi siyakwazi ukuthi sigibele sibaningi sihambe siye lapho esifuna ukuya khona ngemali ephansi.

Ngokwesikhathi samanje ngingasho ukuthi kulula kakhulu kwi-inthanethi ngoba uyabhekabheka ku-inthanethi lelo bhasi olindingayo ebese likutshela yonkinto ukuthi lizohamba ngesikhathi esiwukuthi ngosuku olukuthi endaweni ewukuthi la elizokuthatha khona futhi lizoqhubeka endaweni ewukuthi ngesikhathi esithile ngosuku okusayilo noma ngakusasa.

Yingakho-ke kunokubaluleka kokuthi wenze uqoqe bonke ubufakazi obungaba khona ukuthi ithikithi ulithengile. Okungenzeka-ke ngoba ulithenge ku-inthanethi usungangena ebhange lakho ubatshengise ukuthi nali ithikithi ulithengile noma ungene phakathi kwi-inthanethi yakubo kwebhasi ubheke amagama akho nezinto zakho ukuthi aziveli yini ngempela noma nifonele kubo kwabebhasi. Bazosho-ke bona ukuthi ngabe leli thikithi alikho noma likhona.